Hi mavonelo ya mina e e ndyangu wu fane wu endla leswaku evudyuharini vanhu lava tshamaka kona va fane va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo eku hlayiseka ka vanhu hi swona swa nkoka ngopfu leswaku ku fanele ku chekiwa madyelo ni ku va vanhu hinkwavo lava nga lani va khomiwa njhani hi swona swa nkoka ngopfu leswaku swi fane swi languteliwa e vuhlayiseni ka vadyahari.

Hi mavonelo ya mina e vudyahari nga hlayisiwa endhawini ya vona loko ku ekaya a ku na vanhu vo va hlayisa mara nakambe loko hi ku va ekaya i koho munhu lweyi a nga ta a kotaka ku va hlayisa va nga tshama ekaya ntsena va kuma e nseketelo ka lava tshamaka na vona va va nakekela hi ndlela ya kona se swi ya swa ku xiyimo xa pfumela kumbe a xi pfumeli.

Mina a ndzi nge titwi kahle hikuva ndzi twa ni ta twa ngaku vana va mina va ni tsandzeka hikuva mina ni lava ku tshama ni vana va mina until ni hundza misaveni se loko vona va vona swa ku se ni fikele ka ma swi ta ni vava hikuva ni ta vona nga ku va ni tsandzeka ko mina ni swi kotile eku va hlayisa se lexi va fane va xiendla na vona va fane va ni hlayisa tani hi mutswari.

Vadyuhari va le nkingheni swinene hikuva a va swi koti ku ti endlela swilo swo tala loko malembe se ma fikile kwalani a va ha swi koti ku ti hlambisa van'wana se vo ti rhumela kwala a va ha swi koti ni ku fika exihambukeleni se vanhu lava va nakekela van'wani a va na timbilu to leha vanhu lava faneleke va hlayisa vadyuhari va fane va ni timbilu to leha swinene hikuva vanhu lavaya swilo swa ku tala a va ha swi koti ene a vo ti endlisa i malembe ya vo ma nga ha pfumeleki so hi yo mhaka swi lava munhu lwa nga ni mbilu va ta kota ku hlayiseka hi ndlela yeleyo.

A swi nge ni khomi kahle ku vula ntiyiso hikuva ku ya hi mina hambi ku nga ri kokwana wa mina ku nga ha va kokwana wihi na wihi va fane va tekeriwa nhlokweni ngopfu hikuva a va ha swi koti ku endla swilo swo tala va fanele va endlela hi hina se loko kokwana a yile kwale etliliniki kumbe exibedhlele a landze maphilisi va nga mu pfuni swi ta ni vavela ngopfu hikuva yena la i le ku xanisekeni i ze a famba a ya lava maphilisi hikuva yena i lava ku pfuneka so loko a nga pfuneki swi ta ni vava hi mukhuva wolowo.

Byi languteka ku ri vutomi byo lulama ngopfu hikuva munhu wun'wana na wun'wani lwa hanyeke eka misava leyi i lava vutomi byo eneriseka se ku ya hi mina hinkwenu ha byi lava vutomi lebyi byo eneriseka le bya bya kahle ene xin'wani xa ko mun'wani munhu un'wani na un'wani i fanelile hi ku hanya vutomi lebyi byo eneriseka u nga ha wa muxaka wihi na wihi u fanelile eku hanya vutomi byo eneriseka swinene.

Mina hi mavonele ya mina e mudende wa vadyuhari wu fanele wu tirhisa hi vona vadyuhari hikuva vona vadyuhari va ni swilo swo tala futhi a va koti ku ti endlela swilo swa ku tala hi mali liya a yi ta kota ku pfuna swa ku va kuma switirhi na ku xava leswi va swi lavaka hikuva ka malembe ya vona a va ha swi koti eku ti endlela naswona va nga va pfuna vatukulu loko va nga na nchumu.

Mina hi mavonele ya mina maendlelo lawa a ma tshamisekanga swinene ngopfu hikuva mudyuhari a lani a ya ka kona i ya hanya vutomi bya nyuwana a hambana ni ndyangu wa yena i ya hanya swilo swa nyuwana leswi a nga swi tiveki mina ni vona ingaku mindyangu yi fanele yi hanya na vona vadyuhari yi va tiyisela yi va endlela va va lehisela timbilu swa ku va ta kota ni ku tatiseliwa masiku ya vona ya ku hanya.

Mina ku vulavula ntiyiso a ni nge titwi kahle hikuva ingaku ndyangu wa mina wa ni jikela va ni yisa ndhawu leyi swa ku a ni ya tshama ni ndyangu wa mina mina ni lava ku tshama ni ndyangu wa mina se ku susiwa a kaya ra mina ni ya tshama ni vanhu lava swa ku a ni va tolovelanga swi ta ni tikela se ni vona nga ku swi bihile ka mina ku yisiwa kwale ku ya tshama na vadyuhari kulori hambileswi vana swi ta va tikela ku ni hlayisa mara ni ta lava ni lehisela mbilu.

Yona mali ya vadyuhari yi enelile ka mintirho ya vona, vadyuhari vo tala va yi tirhisa hi ndlele ya kahle kambe vo tala va ni vana va va timbilu to biha va va yivela timali leti hikuva vadyuhari lava a va ha koti ku hlaya ni ku vona no endla swo tala mara yona mali leyi loko vadyuhari a vo kota ku ku tikhomela kumbe ku khomeliwa hi munhu wa mbilu leyinene a nga kota ku endla timfanelo ta vona to tala hi yona mali leyi.

Mina ni nga tsakela e nhlayiso wa rihanyo wa hikuva phurayivhete kona a ni swi tivi swa ku vo byeliwa swa ku munhu u tekeliwa enhlokweni ngopfu kambe kona eka mfumo a va na nkingha ni munhu, munhu wa mu vona swa ku wa xaniseka kambe va nga mupfuni na va mu vona swa ku munhu i le ku xanisekeni swinene ngopfu kambe ka phurayivhete munhu va mu tekela enhlokweni swinene hi yo mhaka mina ndzi nga lava phurayivhete.

Swilo swo xava swa durha masiku lawa ngopfungopfu swo dya swa durha mina ni vona ingaku swi nga va kahle loko na vona vo va tatisela swa ku va nga hlangani ni swiphiqo swa tika eku ya edorobeni u ya xava e swilo kuma swa ku mali a yi maki swona ene a ku na la u nga ta yi kuma kona se hi mavonelo ya mina a va tatiseliwi va ta kota ku xava xin'wana na xin'wana va ta kuma vuhlayiseki.

Eminkarhini ya kona mfumo wu pfunile hi swilo swo fana na tiyindlu leti vitaniwaka ma-RDP kambe ka minkarhi ya sweswi swa tika la Afrika-Dzonga e mfumo a wa ha pfuni a ka ha na mitirho a ka ha ri na nchumu ro va tiko hi njhe swivumbeko swi vile eminkarhini nakona kambe sweswi swa kala swivumbeko swo tala swo vona swo vonaka leswaku e xi huma ka wona mfumo laha Afrika-Dzonga swa tika swinene ngopfu.

Mina hi mavonele ya mina a swi basanga leswaku mukhegula a ya tshama ndhawu ya vuhlayisi ku ve yena u na vana lava a nga va hlayisa mara vona vana va tsandzeka ku n'wi hlayisa hi swi vona swi nga tshamisekanga swinene u swi lava vana va endla ndlela ya ku hlayisa mukhegula mara naswona loko vana va nga na nkarhi a swi bihanga swa ku mukhegula eya tshama vundhawu ya vuhlayisi hikuva hi lani van'wana va kona va tshamaka kona va hlayiseka.

Ndzi lava kokwani Mashele a ya endhawini ya vuhlayisi hikuva kokwana Mashele u khalabyile naswona hina vana va yena hi tekile no tekiwa a hi nge swi koti ku kuma nkarhi na ku mu hlayisa hikuva a ya ha tshami kona lahani a yi tshama kona. Kokwana Mashele endhawini ya vuhlayisi i ta va a hlayisekile swinene hikuva kwale va ta mi endlela swilo swo tala loko o tshama a ri one a nge swi koti ku endla swilo swo tala hi ndlela yaleyo u ta xaniseka swinene ngopfu kokwana ni vona swi ri swa nkoka swo ka endhawini ya vuhlayiseki a ta kota ku hlayiseka kona.

Nkoka wa kona i ku va loko se u dyuharile swilo swo tala a swa ha koteki ku swi endla swa fana mudyuhari a nga hambananga na n'wana lontsongo va hanya ku fana ko hambana malembe mara mitirho ya fana hikuva or swilo swo tala a va swi koti ku e tiendlela va lava ku pfuniwa hi mikarhi hinkwayo leswo ku ku swekeliwa ku hlantsweriwa hinkwaswo mitirho ya le makaya swa tika loko se u dyuharile ku swiendla hikwalaho swa lava ku va na muhlayisi wo hlayisa mudyuhari tindhawu hinkwayo.

Kokwana u fanerile ku ya ndhawini yo vuhlayisi hikuva endhawini ya vuhlayiseki u a va tshami ntsena kambe va va va hlayisekile va va nakekela hi mikarhi hinkwayo ku na ni swilo swo tala va leswi va swi endlaka kwale va va jimisa va endla ti-sports va dya va va nakekela kwale ndhawini ya vuhlayiseki naswona va dyondza va pfuneka swa ku tala va swi endla mina a ni ta ku kokwana a ya a ya tshama vona leswaku a ta a ta hlayiseka a kuma ni kurhula a tshama a tsakile hi mikarhi hinkwayo.

Vukorhokeri lebyi nga kona hileswaku munhu un'wana na un'wana u fanele a hlayiseka u na tona ti-right ta vuhlayiseki swi vula leswaku loko munhu a ri kona ekaya a nga hlayisekanga a swi tshamisekanga government a nga swi lavi kumbe tiko ra South Africa a ri swi lava swa ku munhu a tshama a kaya a nga hlayisekanga a hi yo mhaka un'wana na un'wana la ni a nga kona ekaya i fane a hlayisekile hi mikarhi hinkwayo a tshama a tsakile i xihoxo loko a tshama a nga hlayisekanga.

I ku hambana ka kona i ku ekaya evuhlayiseki bya munhu wun'we va bukana ni na munhu wun'we hi nkarhi wolowo ende swin'wani a ku na mitlangu hi xitalo ku hambana na le ndhawini ya vuhlayiseki endhawini ya vuhlayiseki i ku va endla xilo xin'we hi nkarhi wun'we va va va tele va hlanganile hi xivona vadyuhari kambe lexi tsakisaka xin'wana xa kona endhawini ya vuhlayiseki i ku va endle swilo swa ku tala leswi nga ta tsakisa eka malembe ya vona.

Munhu un'wana na un'wana u fanerile ku kuma vukorhokeri bya le kaya ku nga ha va wini na wini vukorhokeri byi fanele un'wana na un'wana loyi a hanyaka nakona ku na van'wani va nga ni swiyimo swa ku tika swa le henhla ku fana ni vana ni vadyuhari vona na vona va fanele va tekeriwa enhlokweni swinene hikuva a swilo swo tala a va swi koti ku yi swiendla va kota ku endleriwa eka malembe ya vona vukorhokeri ka vona byi fane byi tekeriwa enhlokweni swinene byi nga tluriwi na siku na rin'we.

Naswona byi kona vukorhokeri lebyi byi hakeriwaka hi mali ya mfumo nakona ku na lebyi swa ku mfumo a wu ngheni ndhawu a ku fana na swona leswaku vadyuhari va fane va hlayiseka mfumo wa faka xiandla hi lero khipa mali n'hweti na n'hweti leswaku hi mali lawa wa kota ku hlayiseka na vona vana swi swi tano mfumo wa faka xandla swa ku khipa mali ni mali ku ringana mitirho ya vona leyi lavekaka hi munhu.

Munhu loko a ri munhu wo hlayisa vanhu ngopfu emakaya xa ku sungula swi lava u rhandza ntirho wa wena u nga endli ntirho hi ku lava mali kumbe ku fositeriwa swi lava u rhandza ntirho wa wena. Xa vumbirhi u fanele u va ni mbilu yo leha mbilu yo leha ya laveka hikuva vanhu lavaya loko u va ni mbilu leyitsongo a wu nge swi koti ku qhuvekela emahlweni swi lava u ri munhu wo lehisa mbilu nakona u ri munhu wo vulavula hikuva swoleswo swa ku olovisela leswaku u va hlayisa hi ndlela leyinene.